A ndzi tivi hi van'wani kambe mina ndzi nga tsakela ku tlanga na vanhu van'wana kambe hayi ka inthanete hikuva ndzi nga tsakela ku tlanga na munhu loyi ndzi mu tivaka loyi ndzi n'wi tivelaka leswaku okay hi ku ndzi vulavula swo karhi a nge kwati kumbe a ndzi nge ndzi cinceli so wa ka inthanete i munhu wa ku a ndzi n'wi tivi se swi ta lava leswaku marito man'wana ndzi ndzi ndzi endla hi ku ma pima leswaku a nga heteleli a ku ndzi munhu wo biha na ko a ndzi munhu wo biha se mina ndzi nga tsakela ku tlanga na munhu kambe a hi munhu wa ka inthanete i munhu wa ku i munhu wa ku ndza mu tiva nakona hambi o va ka inthanete a ku na nkingha kumbe a va na mina lomu a ku na nkingha.

Ndzi nga vula leswaku ma kahle ndzi nga vula leswaku a ma kahle hi ku n'wana loko se a tshama ndlwini a ri yexe a ri karhi a ri busy hi computer a nga vi na a nga toloveli vanhu kumbe vana va va van'wani swi lava a pfa a tolovela environment a tolovela vanhu van'wana hala handle a tolovela tintangha ta yena la handle a swi tiva leswaku tintangha ta yena ti treat-isa ku yini kambe loko a ta tshamela khomphyuta nakona swi kahle hi ku hala ka khompyuta i ta va a ri ku dyondzeni a dyondza tindlela ta mahanyelo ta masikwanalawa hi ku ma masikwanalawa hi hanya AI hi hanya hi thekinoloji se na yehe i ta va dyondza tindlela teto.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le handle hi ku ndzi kota ku tlanga na vana va vanhu kumbe ndzi tlanga na vanhu van'wani physically ndzi tlanga na vanhu kahle ndzi ndzi kota ku dyondza na ku munhu u mu treat-a hi ndlela ya koho munhu u mu khoma hi ndlela ya koho munhu swi lava u avoid-a ku u endla xilo xo karhi eka yena u endla xo karhi eka yena ma swi vona kambe loko a ri ka inthanete a wu mi tiveli a wu tivi ti-true colours ta yena a wu tivi vundzeni va yena tiva ntsena leswaku mi le ku tlangeni ntsena a ku na xin'wana mi xi tivaka handle ka lexo nakona a xi kona lexi u xi dyondzaka handle ka handle ka sweswo hi ku munhu loyi a nga kona la se u ta mu u ta mu dyondza njhani u ta mu read-a njhani ti-mind-i ti-action ta yena maendlelo ya swilo.

Ni nga mi ni nga mi bombela hi mitlangu yo fana na soccer ya soccer hi yona leyi ni yi rhandzaka ngopfu hi ku soccer wa swi kota ku yi tlanga u ri wexe. Wa swi kota ku yi tlanga na munhu un'wanyani loyi u nga na yena la physical wa swi kota ku yi tlanga na munhu un'wanyani loyi a nga le ka inthanete se ndzi nga vula ku i soccer na call of call of duty teto timbirhi hi tona leti nga ti bombelaka n'wana wa khume.

Ku tlanga mitlangu hi selulafoni swi dlaya battery na xikirini na xona xi va xi xi ri na dent kumbe xi va na ti-scratch ngopfu kambe xilo xikulu i ku dlaya battery na ku swi dya xipeyisi hi ku ti-game ta selula ti dya xipeyisi ngopfu nakambe ti dlaya a selulafoni hi ku foni na yona yi tlha yi hisa se foni kahlekahle a va yi endlelanga ku tlanga ti-game hikokwalaho yi hlangane yi hlangana na ti-problem ta tinyingi loko u faka game ka yo u tlanga.

Ndzi nga vula ku i vo Tom and Jerry i vo talking tom man i vo talking tom i mitlangu liya ya ya metse i mitlangu liya ya xilungu yo dyondzisa xilungu ya ndzi nga vula leswaku hi leyo ntsena va cocomelon hi swona sweswo leswi nga dyondzisaka vana kambe leyin'wani leyi yi to va dyondzisa swilo swo biha ntsena.

Mitlangu yo gembula i ku gembula ka ka hollywood ka bet swilo swo fana na leswo laha u gembulaka kona hi mali u betaka eka xilo xo karhi then possible loko u khoma u kuma timali ta wena yi ri double kumbe loko u luzile mali yi fambini hi swona sweswo ni swi tivaka swa swa swa swa beta beta leswi handle ka swona a ku na swin'wana.

Ndzi nga vula leswaku loko mi ri ku mi ya lwandle ku na laha ka ku hayi loko mi ya lwandle man kun'wana na kun'wana ku na ntambu leyi mi yi khomaka a hi nge maybe mi yi ten five yi hala ka tlhelo ra ra ximatsi five yi hala ka tlhelo lerin'wani manjhe mi kokakoka ntambu liya la xikarhi la ku na a hi nge ku na layeni ya mi kokaka ka ntambu liya loko five hinkwayo liya yi helela ka ka tlhelo lerin'wana swi vula leswaku mi dyiwini hi yona hi wona matlangelo wa kona laha a ku na ya hi wona hi yo hi yona game ya kona .

Eya ndzi hleketa sweswo hikuva loko ko ka ku nga ri hi ku ku nga ri na na risimu n'wana ni kokeke rinoko futhi i ta i ta titwa nga ku wa borheka leswi a swi a swi vukhelaka se tinsimu teto ti koka rinoko ka n'wana leswaku a tlhela a lava ku vukhela more a tlhela a lava ku vukhela tin'wana nakambe nakambe swi tlhela swi endla leswaku a nga a nga lavi xilo xin'wanyana handle ka ku a tivukhelela toho ti-game teto kumbe a titlangela toho ti-game teto.